Zwo leluwa nga maanḓa ngauri musalauno a hu tshena uri hu tshena muthu ane a kha ḓi dzumba vhulwadze, ndi u to ya wa ḓi phakhela mishonga ya ya hone wa vhuya hayani na uri mano maḓuvha wa fhiwa na cancelling kha vhathu vhane vha vhori vha khou ṱangana na madwadze a so.

Tshine nda ḓivha tshone ndi tshori hevho vhathu vha a kono u ṱhasela vhane vha vha uri vha khou vha thusa, uri ndi ngani hu si na mishonga ndi ngani zwo to rali zwo to rali.

Thaidzo khulwane ndi ya uri vhathu vhane vha vhori vha mashangoni maṱuku hu vha ho andesa vhathu vha aluwa, zwine zwa ḓo fhedza zwi tshi kho ita uri vhaaluwa vha sale vha khou lovha ndi yone thaidzo khulwane.

Tshithu tshine tsha ḓo itea ndi u lindela hu tshi ḓisiwa mishonga futhi .

Ndi u lindela hu tshi ḓisiwa mishonga nga dzi goloi dza muvhuso, fhedzi zwi sia uri vhalwadze malwadze a vhe a khou sala a khou ṋaṋa kha vhane a vha na tshelede vhane vha ḓo uri vha kone u yo renga khemisini vhaṅwe vha nga fhedzisela vha tshi khou ri sia.

Tshithu tshine nda nga fanela u thoma u sedza khatsho, ndi tsha uri vhathusi vha vhalwadze ndi vhanzhi naa ngauri zwi a konadzea uri hu vhe na mbekanyamushumo ntswa ya mutakalo fhedziha vha hu si na vhathusi vha wana uri vhathusi ndi vhavhili tshitshavha tshavha tsho ḓala, tshithu tsho thoma thoma ndi tsha uri mbekanyamushumo i kho vuliwa ha vhori na vhathusi ndi vhanzhi na.

Ngeletshedzo ine nda nga ṋea muthu ndi ya uri muthu kha ṱhogomele mutakalo wawe, a tshi ḓi ḓivha uri u a lwala a nwe philisi a ya phakhe na kiḽiniki zwi tshi kho ṱoḓea ende .

Tshithu tsho tou thoma thoma tshine nda nga mu vhudza tshone ndi tsho uri ni tea u ṱhogomela mutakalo wanu ahuna muṅwe muthu ane a ḓo ni ṱhogomela mutakalo waṋu, ni tshi lwala ni tshi zwiḓivha zwori ni fhasi ha ha uri ni ḓi wane ni tshi kho nwa dziphiḽisi i nwani ni ye ni phakhe, ni nwese na maḓi ni tshile ni siho fhasi ha mitsiko.

Ndi nga katela uri ngoho arali zwi tshi konadzea muvhuso wo vha u na tshelede ndi wa uri hovha hu tshi fanela u dzula hu na vhathusi vha zwezwo, hu si ri hu thome hu lindeliwa vhaṅwe vha tshi bva dzi wadini, vhaṅwe vha tshi khou bebisa, vhaṅwe vha tshi kha dzi emergency ndi uri ni fanela uri ni lindele.

Tshithu tshe nda vha ndi tshi nga tshi ita tshone arali zwo vha zwi tshi konadzea na uri muvhuso u na tshelede, ndi uri hu tshi ḓa vhathu vho huvhalaho hu fanela u vha hu na vhathu vhane vha ḓo vha thusa hu si uri vhane vha kho thusa dzi widini vha thome vha bve vha tshi sala vha tshi yo swika vhanwe vho vha vhe vho lovha, ho vha hu tshi to fanela u dzula hu na vhathu vha zwezwo.

Tshithu tshine nda nga tshi vhea phanḓa ndi tsha uri vhathusi vha fanela u dzula vha hone, na tshumelo i fanela u dzula i hone tshifhinga tshoṱhe.

Nga nda nga livhuwa ngo mufha phuromosheni, ndi tshone tshithu tshe ndavha ndi tshi nga mu livhuwa ngatsho na u engedza muholo arali zwi tshi konadzea zwi maanḓani anga.

Nda ndi nga ri arali zwi tshi konadzea vha vha nga dovha vha engedza vha thola vha thusi vho no to thusa nga shishi fhedzi.

Ndi a uri tshithu tshine vha kho tea u thoma u tshi sedza tshone ndi tsha uri ndi ngani vha hafha, ende ndi ngani vho kona u gudela zwe vha gudela zwone ende vha .

Tshithu tshe ndavha ndi nga vha vhudza tshone ndi tsha uri malwadze o andesa ri tshi khou sedza nga malwadze a ngaho dzi swigiri ndi hone o andesaho kha vhaaluwa vhuponi ha hashu.

Ndi u kona u wana goloi, zwi nga konadzea uri ambuḽentse i tshi sala itshi yo swika mulwadze wa shishi avhe o no ri sia ngauri ndi ndi yone khaedu ine ra kho ṱangana nayo kha muvhuso wa riṋe uri dzi ambuḽentse a dzi ngo ḓala, tshiṅwe tshifhinga vha tshi founa vha nga wana hu tshipfi a iho yo hwala mulwadze. Tsha khwinesa ndi u hira goloi kana u ṱoḓa goloi arali u tshi ḓo vha u na tshelede u si na zwi tshi konadzea wa koloda.

Zwine nda ḓivha zwone ndi zwa uri vha ya isa phanḓa na u shuma.

Ri foinela mapholisa, mapholisa ndi one a ne a isa sibadela kha nyimele ine na vha ni khou ṱangana na muthu ane a vhori u na vhulwadze ha muhumbulo.

I tamba kha tshipiḓa tshori i a kona u vhuisa maanḓa, i a kona u vhuisa maanḓa.

Hai u ya nga nṋ azwo ngoralo fhedzi nga uri muvhuso vho sina tshelede ya u kona u thola vhaṅwe vhathusi, zwi ḓo ḓi dzula zwo ralo u swikela muvhuso u tshi kona uri u kho thola vhaṅwe vha thusi.

Ipfhi mutakalo u ya nga kha nṋe na muṱa wanga ndi u ḓivhea phanḓa kha tshiṅwe na tshiṅwe wa ri mutakalo wanga u bva phanḓa wa tea u to ita uri na muḓi u dzule wo kuna, u ḓiṱhogomele na u sa ita zwithu zwi si zwi si na mutakalo.

U ya nga nṋe nṋe ndi vhona netshedzo i ya vhuḓi ndi vhona netshedzo ya vhuḓi, hu to vhori ngoho ndi ya uri vhathu vhane vhavha vha kho thusa vhalwadze a vho ngo ḓala a vha ngo ḓala, zwi sia zwi tshi itisa uri na tshumelo yo ṋetshedza mishonga nayo i vhonale tshi ngari ya ongolowa kana a si ya vhuḓi.

Nṋe ndi muṅwe wa vhane ndi a kona u tenda kha kha sialala uri ahone malwadze ane a ṱoḓa sialala, havha na malwadze ane a vha uri a ṱoḓa kiḽiniki kha heyo mbudziso a yo ngo to leluwa uri ndi fhindule ngauri vha mutakalo vhone a vha tendi kha mi kha sialala vha sialala navho vha ri mutakalo a u iti mini a hu thusi huṅwe fhedzi huṅwe hu na zwine wa thusa khazwo, zwa sialala a zwo ngo ḓalesa ho ḓalesa thuso kiḽiniki hune wanga i wana hone.